Ngelishwa akukho mdlali obhinqileyo endimaziyo webhola.

Zinceda ukuba abantwana ibe ngabadlali beqela kwaye ziyaqeqeshwa.

Sasonwabe sonke ngokudibana kwethu singuMzantsi Afrika. Iintlanga ngeentlanga zaye zafunda ngezinye iintlanga zaseMzantsi Afrika.

Akekho umntu endimaziyo owajika into yakhe ayithandayo yaba lishishini.

Bafuna iintombi zabo zenze imali eninzi kwaye ziqhubeke nesikolo ziye edyunivesithi.

Ndingababizela oosaziwayo abaphumeleleyo kanye aba bakwezi fowuni zabo, ndibacele ukuba bathethe nabo babakhuthaze, bababonise ukuba bangafikelela njani na ekuphumeleleni xa bebadala.

UDavid Samaai ngoyena mdlali wentenetya endizidla ngaye kuba kaloku ngowokuqala kubantu abamdaka abaye bayokudlala eWimbledon.

Ndiyamthanda uSiya Kolisi kwaye ndiyazingca ngaye kuba kaloku yikapteyini yokuqala ebantwini abantsundu.

Ngo-two thousand and seven eFrance, Amabhokobhoko abaziintsatsheli kwezombhoxo, ngelishwa iBafana Bafana azange yakhe yabaziintshatsheli okoko yayikhona.

Kumdlalo we-hokey esasiwudlala esikolweni sabethwa kanobom. Enye yezinto eyenza ukuba sibethwe yayiyinto yokubana omnye umdlali wethu wayengafuni ukuba ngumdlali weqela. Ndayibona apho ke into yokuba xa udlala eqeleni kufuneka ukwazi ukudlala useqeleni, ungadlali ingathi uwedwa abakho abanye abantu.

Ukuba nenxaxheba kwezemidlalo kwenza into yokuba abantu babe nemizimba ekhaphukhaphu kwaye bangabi nazo izigulo ezithile.

Abazali kufuneka baqinisekise ukuba abantwana babo bayayidlala imidlalo esikolweni kwaye abantwana babo ngee-weekends baye babe nezinto abazenzayo bangahleli nje bahleli ezindlini.